Ngiyakhumbula uma ngisakhula. Ugogo wami ubekuthanda ukuhlala esitulweni sakhe eduze kwesitofu lesi samalahle. Athunge-ke lezi gqoko zakhe, nezikhafu, namajezi. Hho, ngiyakhumbula ukuthi sasingayi nje esitolo ukuthi siyothenga izinto izinto zamakhaza ngoba ugogo wayehlala esenzela njalo. Nango-ke ugogo-ke eselahlekelwa inaliti yakhe le yokuthunga amajezi. So, kwaba ukuthi-ke mina ngiyayithola, hhawu gogo, wangithungela ijezi elalinemibala eminingi emihle. Okubuhlungu okwenza ukuthi sibaluleke lesi sipho kumina ukuthi akuzange kuphele ngisho inyanga ugogo wase eyadlula emhlabeni.

Wonke nawo wonke umlimi unemfuyo. Uyazi ukuthi kufanele abe nemithi, nemigomo okufanele inikezwe imfuyo yakhe uma kuwukuthi ayiphilile kahle. Noma iy'dingo wokukuthi kufanele emva kwesikhathi esithizeni zinikezwe lowo mgomo. Nezinkukhu-ke nazo zinayo imigomo yazo ekufanele ziyithole. Iy'nkukhu zijwayele ukuba nesifo sophenyana, lapho kufanele ube nawo umuthi ozowufakela Izinkukhu emehlweni ukuthi zikwazi ukuthi zilulame. Futhi izinkukhu zikhipha amaqanda amahle amnandi, zikhiphe nenyama emnandi uma zizokhula zikhuselekile, ziphatheke kahle, zingaguli. Futhi ena akekho umlimi ofuna ukuthi afelwe imfuyo yakhe, nawe ngeke uthande iy'nkukhu zakho sezifa. Ngoba nakhu zingekho zingaphilile kahle. So, kufanele zidle yonke into elifanele.

Ingadi yakho ozotshala kuyona, kumele ingabi sendaweni nje evulekile ezotholwa ilanga yonke indawo. Kumele kube khona khona izitshalo ezingakwazi ukumela imvula eningi, ezingakwazi ukumela ilanga eliningi. So, fanele ube nanezihlahla kuleyo ndawo ozotshala kuyona, ukuze zikwazi ukuthi zikhule ngaphansi kwaleso kwalowo mthunzi. Ezinye izitshalo zidinga amanzi, so, kuye fanele uvule imisele phakathi kwezitshalo zakho ukuze kuthi uma kunetha amanzi akwazi ukuthi ahambe angene kahle ey'mpandeni. Ukudla kwakho kukhule kuqinile, nawu umoya. Esinye isikhathi, ezinye iy'hlahla, ezinye iy'tshalo zethu may'tshalwe phansi kwey'hlahla ay'zwani nelanga elikhulu. So, ziyakwazi ukuthi zikhule kahle, zingalitholi ilanga. Ezinye ay'zwani namanzi futhi amaningi, kufanele nje zithole lawo manzi.

Ukutshala kuyancikisela nje kuwo wonke umlimi. Ngoba uma kunetha kakhulu, izitshalo zakhe ziyaguguleka zingakhuli zisiphuke iy'mpande ziphumele ngaphandle zingatholi ukukhula kahle. Kanti futhi uma sey'ngasa nethi, sekomisile endaweni imvula ingasatholakali, izitshalo futhi ziyawadinga amanzi. Hhayi ukuthi amaningi, ziyawadinga nje amanzi ukuthi ena zikwazi ukuthi zikhule kahle. Uma kuwukuthi ena isomiso sihlasele endaweni, abalimi abaningi baba namathangi abawasebenzisayo. Bakwazi ukuthi amanzi wokuthi bachelele, kodwa futhi bachelele bangamoshi amanzi ngoba phela basuke bengazi ukuthi le somiso sizoba isikhathi esingakanani siphele nini, soqala nini siphele nini.

Umoya bayeke kuthi masilalele isimo sezulu sizwe bethi umoya uzoqhamuka entshonalanga ushone ngasempumalanga. So, abacwaningi kumele into engicabanga ukuthi fanele bayenze, kufanele balinde umuzi umoya uqala before kuwukuthi laba abafuna'ukutshala bakwazi ukuthi basakazela le mpova yabo. Ukuthi ingaweli endaweni engeke ize ikhulele kuyona. Iwele endaweni ezokhula kuyona izitshalo.

Uma ipulazi lesi sivini lingaba seduze kwendawo yezivakashi or eduze kwendawo la, kulala khona izivakashi, lingaba nethuba elihle ukuthi ena izivakashi zivuke ekuseni zize zizonambitha amawayini. Zibone nokuthi abantu emasimini, babavumele amathuba okuthi bangene ensimini babone abantu ukuthi . Nanokuthi ena, bese beba nendawo ezohlala, bazothi uma sebeqedile ukubuka ukuhamba bebuka ipulazi lonke leli, bese beyahlala, badle, baphuze nawo amawayini.

Ingubo eyakhiwe ngovolo, iyinguganaboya, iyaphuza ukuguga. Kungahlala iminyaka ingadluliselwa ezizukulwaneni ngezizukulwane, ngoba ayisheshi ukuguga. Ayiklebhuki, uma iqaqekile leyo, abantu uvolo abantu bayakwazi ukuthi bakuthunge bakubuyisele kuphindele kube ingubo esile. Engaphinde igqokwe na abantwana bakho, noma imbathwe abantwana babantwana bakho.

Izindleko ezinkulu abalimi abasafufusa abahlangabezana nazo, lezi zokuthi abanayo imali yokuthenga amathuluzu azobasiza endaweni yabo yokuba abalimu. Futhi abanalo ulwazi olunzulu, noma bangathi bayafunda ngakho kodwa ngeke baze babe nalo ulwazi lokuthi uma kunje, kufanele benze njani. Ukuze lokhu kungenzeki, kufanele benze njani.

Ngicabanga ukuthi, uma uzoqala uzibilise kancane before zingene ethinini noma zifakwe zibandiswe ziqandiswe, kungasiza kakhulu lokho. Ngoba ena uma umuntu esepheka, akufanele kube nanemiyalelo yokuthi umuntu angazipheki isikhathi eside ngoba phela zisuke sezikade vele seziqaliwe ukuphekwa, sezidinga ukuthi nje kuphela nje zithole ukushisa. Zihlangane nesitshulu. kube ukuthi uyadla umndeni.